Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di dira gore batlhokatiro ba palelwe ke go batla tiro online go ithuta kgotsa go dira tiro ya bone ya borai ya maranyane.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

Ke rekile data ya hundred rand, e ntshwareleditse beke, motho o tshwanetse go lebelela le boleele jwa nako.

Data ya five G e ka nna kgwedi yotlhe ke rata gore e tsene mo mathomong a kgwedi jaaka di-one to di-five tsa kgwedi.

Five G e tla oketsa lebelo la inthanete, e dirise tshedimosetso ka potlako le ka botswerere ditirelo tsa di-digital, dikamano le boitekanelo di tla tokafala, ditšhono tse di tlileng ke didiriswa tsa botlhale jwa mafaratlhatlha. Motshameko wa nnete le tiriso ya tshedimosetso mo mebarakeng ya botshelo.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

Ke ka mowa, airtime ka ntlha ya gore o ka e fetola data fa o batla e na le kgolaganyo o le botswerere, go boloka madi o tshwanetse go lebelela di pakete tse di nang le boleng le go dira.

Ee, o ka aroganyetsa data ya gago ka go bula mobile hotspot mo mogaleng wa gago morago ga tsala ya gago e ka e kopanya le Wi-Fi ya gago mo founung ya gagwe e simolola hotspot mo settings o tlhoma password-e mme tsala ya gago e tsenya password ya Wi-Fi ya gago ka go ikopanya e le jalo a ka romela kopo ya email-e.

Go isagong go tla nna le dithulaganyo tse pedi, data e e lekanyeditsweng le e e sa lekanyediwang diphetogo tseno di tla thusa badirisi ka dikgetlho tse dintsi le ditshenyegelo tse di kwa tlase.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

AI e tokafatsa thuto ka go nolofatsa dipatlisiso, go ruta ka botho le go thusa barutegi le barutabana ka bokgoni jo bo oketsegileng.

Dilo tse di tsietso ke di-App tse di gasa dipapatso ka bogale le dibaka tse di sa tlhomanang. Maitemogelo a me ke gore dingwe di tsaya data ya gago kgotsa di seka tsa dira sentle.